Ndingavumelana nabo ndithi ewe kufanelekile. Isizathu endinaso kungokuba ngoba ezo bhanki sizisebenzisayo ngamashishini okokuqala. Ukuze kube kanti nazo ziyayibona imvuselelo yazo ukuze ube kanti ziya qhubeka ndingatsho ndithi kubalulekile ngoba ziye zixhomekeke kuyo loo mali zithi ziyifumane yeenkonzo zenyanga. Kwaye ke nathi sisebenzisa iinkonzo zabo sijonge ukuthi mayiqhubeke ibhanki leyo uyisebenzisayo.

Ukumcacisela ke ngolwazi lwam kungokuba ewe i-inshorensi iza kumnceda ngokuthi kwenzeke emotweni yakhe okulandelayo okufana neengozi, okufana nokumoshakala kweemoto. Kodwa ke imali azoyihlawula engaphezulu funeka ezenze ulwazi ndimbonise abone naye ukuthi ngaba le afuna ukuyibhatala imlungele iyahambelana nepokotho yakhe.

Imali wengxowa phantsi yomhlalaphantsi yimali oyisebenze kuloo shishini okanye kuloo khampani ubuyisebenza iminyaka le yonke. Kwaye yimali ezothi nxa uthi uyeka emsebenzini ngenxa yokuthi iminyaka ihambile yimali ozothi uphile ngayo uqhubeke uphila obaa bomi ubuphila kwaye yimali ezohlala ihleli ngoba iminyaka oyisebenzeleyo le.

Oh. Ndingatsho ndithi ke iingenelelo esibanazo kuNSFAS lo andithi abafundi abakwamabanga aphezulu baphila ngawo kwaye baxhomekeke kuyo loo NSFAS. Kwaye uye ababethe ethubeni uphele ixesha iinyanga noba zimbini noba zintathu, umfundi engafumani tu kwaphela okanye noba uyafumana lowo, afumane imali yakhe ishota okanye angayifumani tu, okanye ingene emveni kwethuba kweli ibifanele ukuthi ingene ngayo. Ndingatsho ndithi zezinye zeengxaki ezikhoyo apho khona azibone ephela sekengakwazi nokubhala iimviwo ebefanele uba uyazibhala okanye engenandawo yohlala apho ebefanele uba uhlala khona.

Kukhathazeka into elandelayo akukho okunye ngoba loo mali bendiyisebenzele kwaye naloo airtime bendiyilindele. Kodwa ke kuzama ukuthi ndibathinte ndive ukuthi kwenzeke njani ndibachazele ndibacacisele ukuthi ndizamile ukuyithenga kodwa ibhalansi yayo ayikho, ayingenanga. Bangenza njani okanye impazamo, bayenze phi.